Ndingaba nomdla ekutyaleni ikhaphetshu, ngoba ikhaphetshu ibalulekile emzimbeni kwaye kulula ukutyala ikhaphetshu. Kwaye okokugqibela, iyakhawuleza ukukhula xa uyityalile.

Nale ngxelo ngokuba kubalulekile uphe iihagu zakho ukutya okucocekileyo ukuze zingafumani iintsholongwane, zikhule kakuhle zifumane izakha mzimba.

Kungenzeka ukuba itye into okanye ukutya okungacocekanga okuneentsholongwane.

Abantu bangakwazi ukuba bavule amaplazi wabo, batyale izityalo, abanye bakwazi ukuzithengisa okanye xa bengafuni ukuzithengisa bazitye ngokwabo kungabikho sidingo sokuba bahambe baye edolophini basebenzise imali yabo bayothenga ukutya.

Xa uthe walima yathi xa use uyovuna uvune kakhulu uba nomdla nawe wokuba uphinde ulime ngoba uyabona ukuba into oyilimayo ikhona, kunokuba ithi xa ulimile uvune kancinci, loo nto iyathyafisa.

Ikhaphetshu iyakwazi ukutyalwa ngexesha lembalela kungokuba iyonela xa ukwazi uba uyinkcenkceshele ngokwakho, ungayityala nanini na.

Into ebangela ukuba ukuthengisa iwayini kungaphumeleli kwindawo endikuyo, umhlaba kuqala wokulima awuyilungelanga izityalo ezisetyenziswayo xa kwenziwa iwayini, umzekelo, ii-grapes azikhuli kakuhle kumhlaba walapho ndikhoyo. Okwesibini, iwayini akukho abantu endiza kuyithengisela bona ngokuba kwindawo endihlala kuyo kunabantu abadala esebekhulile, abekho abantu abatsha abanokuyithenga iwayini kwaye abantu abayiselayo.

Njengomntu nawuphi na, xa ufumana umvuzo apho usebenza khona uye ukhuthale kwaye xa unendawo apho ufunda kabanzi ngomsebenzi wakho loo nto ikwenza ukuthi uwuqondisise nzulu umsebenzi wakho, uwenze kakuhle. Loo nto iphinde ikwenze ukuthi ukhuthale xa wenza umsebenzi wakho ngoba uyawufumana umvuzo ekugqibeleni.

Ndithanda eziluhlaza ezikhenkcezisiweyo ngokuba ungakwazi ukuzipheka uzenze ngolu hlobo othanda ukuzenza ngalo kwaye zise nazo zonke ii-vitamins ozidingayo.

Loo nto ingabanceda kakhulu abahlali basezilalini kungokuba abaphinde basokola xa kukhona into yokutya abayidingayo enje ngezityalo nenyama, kungokuba bayakwazi ukuthi bahambe bayozizingelela bahambe bayozizingelela nezityalo abazidingayo babuye nazo.

Inceda kakhulu abalimi ngokuba bangakwazi ukuthi bakhulise amaplazi wabo neentsimi zabo zibe nkulu kwaye zityebe umhlaba jikelele, baphumelele ngaphezulu.

Bayayidinga imfundo esesikweni, kungokuba abanode babe nabo bonke ubuchule bengayanga esikolweni beyofunda ngokuba ngamafama nokuba amafama wabo benze njani ukuze atyebe.

Loo nto inganceda kakhulu, kungokuba bangayeka ukuhamba baye edolophini bayothenga inyama njengokuba seyinamaxabiso aphezulu. Bangakwazi ukuba bafumane iinkukhu khona apho elalini ngamaxabiso aphantsi.

Umhlaba ubaluleke kakhulu, kungokuba xa unomhlaba uyakwazi ukuba, uyakwazi ukuba wokhe, ube namaplazi, utyale izityalo, loo nto ikwenzela ukuba uphile ubomi obunamaxabiso aphantsi. Akunyanzelekanga ukuba zonke izinto zakho uhambe uyozithenga kwabanye abantu okanye edolophini kwezinye iindawo.

Njengokuba sisazi ukuba ezinye iiwayini zenziwa nge-grapes, akubi lula ukuba ii-grapes zikhule xa imvula inqongophele, kuba nzima ke ngoku ukuba kuthathwe ii-grapes kuyokwenziwa ngazo iwayini ngokuba zube zingakakhuli kakuhle okanye kunzima ukuba zikhule.

Iibhokhwe ziyafana nanjengesinye nasiphina isilwanyana zinazo ubungoz,i zifuna ukuba zinakekelwe ngumntu ozaziyo kwaye uziphe ukutya okuzifaneleyo. Abatshana mabayazi into yokuba mabaqaphele bangayi nje baza kulimala kwiibhokhwe kwaye baziphathe kakuhle, baziphe ukutya okuzifaneleyo ukuze zikwazi nazo ukuthi ziphile kakuhle zikhule.

Iyafundiswa yonke loo nto nasezikolweni ukuba imozulu ihamba kanjani, i-climate change ihamba kanjani. Siyazi ukuba, umzekelo, kukhona intwasahlobo, kukhona ihlobo. Uyazi ukuba izityalo ezithile zikhula kakuhle ehlotyeni, ezinye zikhula kakuhle entwasahlobo, ezinye zikhula kakuhle ebusika. So, xa uzawutyala isityalo esithile uyasilungiselela ukuba kuza intwasahlobo ngoku mandityale isityalo sam esilungelayo intwasahlobo. Yonke loo nto iyafundiswa nasezikolweni, nakoomabonakude nalapha kwiifowuni zethu.

Funeka uqale ufumaniseke ufumanise ukuba bangaphi na abantu kuloo ndawo ozawuvelisa kuyo amaqunube, uba bakhona na abantu abawathandayo kwaye bangakanani abantu abawathandayo amaqunube, utsho ke ngoku uvelise loo nto yakho ufuna ukuyivelisa.

Ibalulekile ke nento yokulinganisela ukutya okunika izilwanyane zakho or imfuyo yakho kwaye nokutya okuba uzinika ukutya okuloluphi uhlobo. Funeka ungaziphi kakhulu, funeka ungaziphi kancinci kakhulu, uziphe ngokulingeneyo ukuze nazo zizokhula ngendlela efanelekileyo.